Ingaliphucula kakhulu ikakhulu kumashishini alapha ngoba ingatsho incede ukuthi izinto zikhawuleze. Kukhawuleze uba zifikelele.

Urhulumente unokuqinisekisa uba ziyavulwa iindlela zokuba kuhambe iibhayisekile. Akunyanzelekanga noba ide zibekwe kwezi tar road zikhona. Nalapha emacaleni ezindleleni ngaphandle, zingakhona iindlela singavulwa ukwenzela uba iibhayisekile zikwazi ukuhamba kuzo ngokukhuselekileyo, kwaye kube into ikhuthazwayo ekuhlaleni.

Kukuqiniseka kwangexesha ukuba zonke izinto zakhe zime ngendlela. Unawo amaphepha afanelekileyo ukwenzela uba kungabikho zingxaki. Kwaye aqinisekise ukuba izinto zakhe ezi zikhona akuzizo izinto ezingekho semthethweni ezikwenza uba kufuneka kulityaziwe. Naye omntu angabi nanto ezinxulumanisa nezinto zolwaphulomthetho ukwenzela uba angasoloko ezithola esengxakini.

Enye yento endiyithandayo kukuba unxulumana kakhulu nabantu basekuhlaleni utsho ubazi, utsho ukwazi nokudala nee-situations ezahlukahlukeneyo. Umzekelo, abanye abantu bazofika ngeemoto ezingacacanga, uyakwazi ukufunda ukudila nabantu uyakwazi ukumaneja.

Mna ngokucinga kwam uba iilokishi zeyeyona ndawo enabantu. I-culture inintsi pha, uzofumana ubuMzantsi Afrika uzobufumana kakuhle phaa. Indlela abantu abatya ngayo, indlela abantu abenza ngayo izinto zezona zinto abakhenkethi abafuna ukuzibona. Bafuna ukubona izinto ezahlukileyo kwezi bona abaziqhelileyo kwezi ndawo kulaa mazwe basuka kuwo. Xa ufika ezilokishini uzawufika kwi-environment eyayabantu baphaa, ekubonisa kanye kanye uMzantsi Afrika.

Enye yezona ngxaki ekhona apha eMzantsi Afrika lulwaphulomthetho ikakhulu ezaa zithuthi zihamba ngezi ndlela uyafumaniseke uba ziba zii-victims kakhulu zizinto zolwaphulomthetho. So zezinye zezinto eye ufumanise uba zingayingxaki ikakhulu kubaqhubi abo bezo zathuthi.

Kukujonga isantya ahamba ngaso xa ebona abaqhubi beebhayisekile baye kuqinisekisa ukuba kuyahlonitshwana endleleni uyakwazi ukubavumela badede endleleni ngoba nabo bazawube beyibona imoto. So, kubalulekile kube khona ukuhloniphana phakathi komqhubi nabaqhubi beebhayisikili ukwenzele uba kungabikho nto izoba sisiphazamisi.

Ilizwe endinolithanda ukulikhenkethela yi-Switzerland ngoba ngokokuyibona kwam kwiividiyo ezithi zixhonywe kwi-intanethi naloo miboniso ibonakale ingathi yeyona ndawo kwaye indlela ekuphilwa ngayo phaa ngendlela urhulumente ongathi uphethe ngayo ingathi yindawo ebonakala irayithi. Ndingathanda ukukhe ndiyoyibona ngoba kwa indlela eyenziwe ngayo icishe ibe bufana noMzantsi Afrika ngoba uyakwazi ukubona iindawo ezibulali qha uyayibona uba noko ezaphaa zibuphucuka. Ndingathanda ukhe ndiye phaa ndiyobona into.

Khawufake ibhanti, man mhlobo wam, sizongena endleleni ngoku funeka siqinisekise ukuba siseyifu kwaye sihamba ngendlela ekhuselekileyo.

Kubaluleke kakhulu ukufaka ibhanti ngoba xa kukhona iingozi uye ufumaniseke ukuba umntu ofake ibhanti nguyena aye asinde kakhulu kwezi nto. So, kubalulekile uba into yebhanti kube yinto

Kuyingozi kakhulu ngobaba xa kunokwenzeka umzekelo kube khona into engasebenziyo emotweni ngexesha ahamba ngalo kungenzeka enze ingozi kwabanye abantu aba abangangeni ndawo kwezinto. Ngokokubona kwam kubalulekile umqhubi aqinisekise uba imoto yakhe iloko ijongwe aye kuqinisekisa ukuba ikumgangatho ofanelekileyo.